Mosadi ha a hlokahalletswe ke monna, o lokela ho dula dikgwedi tse tsheletseng a apere thapo. Mme ha a tlameha ho etsa thobalano le banna ba bang, ho ba o tlamehile a hlomphe monna wa hae. E bile le ha a fihla mabenkeleng mono a fumana hore ho na le mmila, ha a tlameha ho ema mmileng, empa o tlamehile hore a dule fatshe, a se ke a ema fela. Hobane ka tsela eno, e tla be e le ho tella monna wa hae. Jwale ha tlameha ho fumana a eme fela sepakapakeng, o tlameha a dule fatshe. E bile le ha a fihla kerekeng, ha a tlameha ho dula setulong, o tlameha ho dula fatshe.

Ke nahana hore phapang e bakwa ke ntho eo ba e kgolwang hobane, dikereke tsena ha di kgolwe ho ntho e tshwanang, kgolo ya bona e fapane e bile ba bang ha ba rapele le Modimo ya tshwanang. Jwale ke nahana yona e bakang, phapang hara mekete ena e ketekwang ka matsatsi a fapaneng.

Ho bohlokwa haholo hore mahadi a ntshiwe hobane ke yona tsela ya ho kopanya sedimo eno. E bile ha ho ntshuwa mahadi, di ngata ntho tsa setso, tse etswang hore sedimo se kopane, e bile ho kgonehe hore malapa badimo ba teng ba utlwane, ba tsebane le hore ngwana enwa ha e se le wa ka monana. O rekuwe ho tswa ka mane.

Molao ba tshireletsa ka ho ba fa dipampiri, ba ngodise mme ba ngodise le bana ba bona hore, ha ho etsahala hore ba re siye le fatsheng, dipampiri be di hlahisa hore ditsha tsena, di wela ho bo mang. Mme ke mang hantle hantle monga setsha hana jwale.

Ha ke tsebe haholo ka history ya kobo, empa ke ya tseba hore kobo e bohlokwa haholo meetlong wa Basotho, hobane dikobo tsena di le ngata tjena, di fapafapane, di emela ntho tse ngata e bile di hlalosa ntho tse ngata le tse ileng tsa etsahala, history-ing ya rona re le Basotho.

Hangata batho ba ya ka tshepo ya hore ka le leng la matsatsi ba tla fumana mesebetsi e ba kgodisang hantle, mme ba tla kgona ho patala tseo ba hlokang ho di patala mono toropong.

Nna Tjhe, dijo tsa setso tse nnatefelang haholo ke malamohodu le bohobe. Tjhe, o wa bona tseno tsona ke tsona hee tse nnatefelang haholo, tse rothisang le mathe. Empa hee ha ke tsebe ho di pheha, ke ya di phehelwa ka tlung ka mona, ke mme wa lapeng. Ke yena ya kgonang ho di hata hore le ha ke di ja mona, ke utlwe hore tjhe, tsena ha ke tsa setso ka nnete e bile di rothisa madi di re mphete hape.

Aloe e na le ntho tse ngata tse e kgonang ho di etsa. Jwale, ho kgethiwe yona hobane le ha re fihla semoyeng, ka aloe o kgona ho tlosa seriti se sebe. Jwale ke ka hoo ha ho kgutlwa mabitleng, re hlapang matsoho ka yona hore re kgone ho ntsha seriti seno sa mabitleng.

Ha se ntho e lokileng eno hobane motho le motho o na le tokelo ya ho ba le motho a mo ratang. E bile ha ho le jwalo, o nka batho ba babedi ba sa tsebaneng, o ba kenya ka hara ntlo e le nngwe. Ho tjho hore kgotso ha e no ba teng, le lerato ha le no ba teng ka hara ntlo eo.

Ke nahana ke hobane mabitleng, ho na le memoya e mengata e fapafapaneng, e bile memoya ya teng, o ka fumana hore hangata e ka lematsa ngwana, kapa e ka se be hantle ho ngwana.

Ho bohlokwa haholo hobane re seo re leng sona ka baka ka la meetlo ya batho ba ba holoholo. E bile hore o tsebe moo o yang, o tlamehile o tsebe moo tswang.

Bophelo bono ke ya bo rata hobane, o dula mono moo tsebang hore o tshirelletsehile haholo, e bile ha ho bonolo hore dinokwane di bapalle moo tulong ya lona. Ke na le motswalle ya dulang teng, e bile ke dula ke shebile ka mokgo a phelang ka teng. Ha a na mathata a hore hosane a ka tsoha a kenetswe jareteng, ke dula ke lakaletsa ho dula tulong e jwalo, jwalo ka yena.